Into yokuqala engayenza ukuhlinzeka ngosekelo lwemizwa ngihlale ngizolile, ngizole futhi ngizibambe ukuze ngisize umfundi azizwe ekhululeke kakhudlwana, ngibonise uzwelo nokuqonda, ukuqaphela, ukucindezeleka nokukhathazeka komfundi. Ngiqinisekise umfundi ukuthi konke kuzolunga nokuthi basezandleni ezinhle, ngiqinisekise nokuphepha komzimba, ngihlole ukulimala futhi nginikeze usizo lokuqala oluyisisekelo njengoba kudingeka, nginikeze ukunethezeka ngokomzimba njengokugcoba iqhwa noma ukubopha ukulimala. Ngiqaphele izimpawu ezibalulekile zomfundi njengokushaya kwenhliziyo, nezinga lokuphefumula ebese ngikhuluma ngendlela ecacile futhi eqinisekisayo nomfundi ngimchazele ukuthi wenzani nokuthi kungani.

Njengomphathi wesikhungo sezingcingo eziphuthumayo, ngingaqinisekisa ukuthi ngifaka ama-generator akwazi ukuzikhanyisela uma kwenzeka unqamuka, uqinisekise ukutholakala kukagesi okungaphazamiseki. Ngiphinde ngisebenzise amasisitimu e-UPS ukuze nginikethe isipele samandla sesikhashana kumasisitimu abalulekile, ukuvumela ukushintshela kuma-generator ngokushelelayo.

Izindlela ezingasebenza nezibambiso kungaba izidinganiso nokuqeqeshwa kwezandla, mhlawumbe kuhlelwe izinselelo zosizo lokuqala noma imincintiswano, lapho abafundi bengakhulisa khona amakhono abo nolwazi. Kudalwe ama-quizzes noma imidlalo evivinya ulwazi lwabafundi ngamasu nezinqubo zosizo lokuqala.

Imitholampilo inganikeza ukwelulekwa okuyimfihlo yakhe ubudlelwane bokwethembana phakathi komeluleki kanye nomuntu osemusha, uqinisekise ukuthi ukukhathazeka kwabo kuyalalelwa futhi kuyaqinisekiswa. Banikeze ukuqinisekiswa ngokomzwelo ukwazisa imizwa yomuntu omusha kanye nokukhathazeka ngokudalula isimo sakhe se-HIV emndenini wakhe, bese bemfundisa amasu okubhekana nokucindezeleka ukuze alawule ukukhathazeka, ukwesaba neminye imizwa ehlobene nokudalula.

Njengochwepheshe bezokwelapha eziphuthumayo esabela ekushayisaneni kwe-traffic kuthelawayeka, into yokuqala ukuhlolwa kwesigcawu, ukuphepha kuqala lapho ngifika ngihlola indawo yesigameko, ukuze ngiphephe ngiqinisekise ukuthi ivikelekile kuzo zombili iziguli nethimba labasabelayo. Nginqume inani leziguli ezilimele nezimo zazo, ngibeka kuqala lezo ezinokulimala ukusongeleka ukuphila, ngenze ukuhlolwa okusheshayo kwesiguli ngasinye ngihlola indlela yaso yokuphefumula nokuphefumula, nokujikeleza.

Kulesi simo izinhlangothi ezimbalwa zihlanganyela umthwalo ofanele ukuqinisekisa ukuthi umuthi uphephile, umtholampilo unomsebenzi wokuqiniseka umthombo kanye nekhwalithi yanoma yimuphi umuthi owunikezayo. Ukwamukela izidakamizwa kumhlinzeki ongabhalisiwe ngaphandle kokuhlolwa okufanele, njengokuqinisekisa amalayisensi, izitifiketi noma imibiko yelebhu kuwubudedengu ngisho noma ingabhalisiwe. Umphakeli unesibopho sekuthengisa imithi ephephile eyiqiniso, kodwa-ke ukungabhalisiwe vele kusikisela ukuthi bekuphula imithethonqubo, ngakho-ke ukuthembeka kwabo kuyabuzwa. Uhulumeni noma iziphathimandla zokulawula zezempilo zikazwelonke nezasekhaya zinikezwa umsebenzi wokulawula ukusatshalaliswa kwezidakamizwa, abahlinzeki namalayisensi kanye nokuqapha emitholampilo ukuze kuvinjelwe lolu hlobo lwesimo.

Amasu engawacabanga ukufinyeleleka kwesihlalo esinamasondo, ukuqiniseka ukuthi izindawo zokugoma ziyafinyeleleka ngesihlalo sabakhubazekile, zinamarempu, izicabha ezibanzi, nezindlu zangasese ezifinyeleleka kalula. Babe nanendawo yokupaka okungenekayo kuyo, banikeze iyindawo ezikhethiwe zabantu abakhubazekile eduze nendawo yokugoma kanjalo futhi kube neyihlalo ezengeziwe. Abatoliki bolimi lwezandla, ukuhlinzeka ngotolika bolimi lwezandla kubantu abayizithulu noma abangezwa kahle.

Ngicabanga ukuthi kumele alufune uma izimpawu zizimbi, ziba zimbi noma ziphikelela funa usizo lwezempilo, mhlawumbe futhi uma ephefumula kanzima, ubuhlungu besifuba noma ukucindezeleka okukhulu kokuphefumula. Uma uwopha kakhulu ukopha okungalawuleki, noma ukopha okunganqamuki ilapho okumele ufune khona usizo oluphuthumayo, esikhundleni sokuthembela emakhambini esintu.

Okokuqala ngaqinisekisa ukuthi indawo yesigameko iphephile kubo bobabili, ingane kanye nethimba laba asabelayo, okwesibili, ngenze ukuhlolwa okusheshayo kwendlela yokuphefumula, ukuphefumula nokujikeleza kwengane. Ngiphinde ngihlole izinga lokwazi kwengane usebenzisa isikali se-AVPU, ukunakekelwa-ke okubalulekile ngaqinisekisa ukuthi indlela yokuphefumula yengane enegunya lobunikazi futhi ivikelekile. Uma kunesidingo ngenze ukuqondisa kwendlela yomoya noma ngisebenzise izinhlanganisi zomzila omoya, ngihlole izinga lokuphefumula kwengane kanye nekhwalithi, nginikeze ukwelashwa kumoyampilo uma kunesidingo.

Ngingahlela imikhankaso yokuqwashisa ukuze kwehliswe ukucwasa okuphathelene nempilo yengqondo nokusebenzisa kabi izidakamizwa, ngiphinde ngithuthukise ezinye izinhlobo zobudoda ezigcizelela ukubonakaliswa kwemizwelo, ukuba sengozini kanye nokufuna usizo. Ngibonise abantu besilisa abalingisayo abaye banqoba ukusetshenziswa kabi kwezidakamizwa futhi abazimele ukuxoxa ngezindaba zako, ngiqinisekise ukuthi izinsiza zokunakekelwa kwezempilo ziyafinyeleleka, ziyathengeka futhi zenzelwe izidingo zamadoda.

Angeke ngithi kungangena, kodwa ngingathi kungasebenzisana ngoba uma ngathi kungangena kungenzeka, mhlawumbe esinye isifo sokuphefumula asidingi kuphela okwesiZulu okuyizinkambi kodwa kudinga ngokwesiLungu. Kanti futhi okunye mhlawumbe kudinga okwesiLungu kuphela kodwa akukudingi okwesiZulu, ngakho-ke umbono wami ukuthi okungcono uma kungasebenzisana kungalunga.